Huna miṅwenda ine Vhavenḓa vha ambara yone havha na zwibeḽane zwine Vhatsonga vha zwi ambara.

U thoma nga u vhilisa maḓi musi maḓi a tshi kho vhila wa shela mukango, wa shela delele na muvhazwi wa tshetshelesa maṱamaṱisi, wa shela na muṋo wa zwi ṱanganyisa, wa rithelela, wa tiba hono fhela tshifhinga, wa dovha wavhuya, wa tibula, wa rithelela, wa dovha hafhu, wa tiba u swikela zwi tshi vhibva.

U thoma nga u sinḓa nḓuhu wa ṱanzwa mavhele nḓuhu dzi songo sinḓiwaho na phonḓa wa vhasa mulilo wa shela maḓi bodoni wa shela mavhele, phonḓa na nḓuhu dzi songo sinḓiwaho hezwi zwo no vhila tshifhinga tshilapfhu zwino vha tsini na u vhibva wa shela nḓuhu dza u koḓela wa rithelela zwavhuḓi wa fhedza wa tiba. Ndi hone tshi tshi ḓo vha tsho vhibva tshidzimba tshashu.

Ehe vhu hone ndi vhuṱambo vhune vhana vha vhaṱhannga vha vha vha khou bva muḽani vhathu vha vha vho takala vha tshi kho pembela uri vho vhuya nahone vho no vha vhanna.

Hai ndi vhona ku ambarele kwa mufumakadzi ku sa ṱalusa nḓila ine aḓi fara ngayo.

Vha ambara tsindi ine ya shumisiwa lukanda lwa mbudza uri i lukiwe.

Dziṅwe dza dzi fast food dzine nda dzi takalela ndi ṋama yo gotshiwaho, bega, pizza, hotdog, ice-cream.

Ndi vhona vhufanelwa nga u ḽa mukapu nga matsheloni, mavhele na ṋawa, tshiḓammba, ṋama yo to vholomiswaho ya sheliwa muṋo na vhuswa.

Musalauno a zwongo fanela uri vhathu vha tou ambiselwa kana u ṱoḓiselwa mbingano.

Hayi ndi vhona zwi songo fanela uri ṅwana a fhiwe madzina o no fhira mararu musi a tshi gudo u ṅwala uya balelwa u a kona ngauri ovha o ḓalesa nahone a sa ḓivhi uri ḽifhio ndi ḽifhio.

Ndi vhona u nga ri mivhala minzhi minzhi ine yavha i kha miṅwenda ndi ya u nakisa na u kunga.

Ndi vha muṱa wa hashu na dzi khonani nga maanḓesa vho malume na vho makhadzi.

Vhaṅwe vha ambara milinga nga ngauri i ya vha tsireledza kana vho to vhudzwa uri vha i ambara fhedziha vhaṅwe vha tshi ambara ngori vha zwi takalela vha vhona zwo nakelela.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngauri vha vha tshi ḓivha maitele manzhi a sialala maitele a no tonga uya muḽani, u vhuya na uri hu pembelwa nga nḓila ifhio.

Nḓila ya khwine ya u langula i yi nyimele ndi uri u thoma u ḓi lugisela ngauri arali ṅwana a vhuya a shavhela murunduni a huna uri a vhuye tshifhinga tshi songo swika.

Ndi uri a ye khombani hune a ḓo kona u laiwa nga vhakegulu haningei.

Ndi ḓivha tshaka nthihi ya delelethethe ndi ḽone ḽine ḽa wanala vhuponi ha hashu.

Nyimele eyi ivhangiwa nga uri vhathu vhanzhi a vha koni uya ḓiroboni zwifhinga zwoṱhe zwine zwa siya vhathu vha zwiṋamelo vha sa ḓise zwiṋamelo zwo linganelaho.

Ndi khalaṅwaha ya vhuriya ndi humbulela uri ndi ngauri hu vha hu tshi khou rothola nga mannḓa.

Vhuswa vhutete muhumbuloni wanga hu ḓa uri ni tea u vhu fhaṱelela tshifhinga tshilapfu na dovha na vhu nyongelela tshifhinga tshilapfu vhukuma uri vhusi vhe na mapundu nahone vhu vhe vhusekene.

U thoma nga u sinḓa nḓuhu hezwi dzo no vha luphuse wa shela bodoni na maḓi musi zwi tshi thoma u xaxara wa shela mukusule na muṋo wa rithelela wa tiba u swikela zwi tshi vhibva.

Ndi vhona unga vharangaphanḓa vha mirundu vha tshimbila vha tshi dzhena nga miḓi vha tshi amba na vhabebi vhavho vha tshi sumbedzisa vhundeme ha murundu kha ṅwana wa muthannga.

Ndi ya uri vha yo kona u bvisiwa lukanda kha vhudzimu vha dovha hafhu vha laiwa.

Ha tei u lukiwa mavhudzi, ha tei uya muḓini a dzula sa u dzedza, ha tei u sia thumbu nnḓa.

U teya u vha o no vha na miṅwaha ya fumiraru, thirteen years.

Ndi mbadelo ine ya teyo u badeliwa nga vha muṱa wa tshinnani vha tshi kho ḓo badela kha muṱa wa mufumakadzi eyo mbadelo ndi yone ine ya khwaṱhisa vhushaka vhukati ha eyo miṱa.

Ndi funesa misisi mivhala ine ya vhesa tsini na mbilu yanga ndi ntsu, dala na tswuku.

Ndi mushumo wa u thusa ṅwana uri ṅwana a kono u ḓa a thusiwe nga vho maine.

Ndi nga dzula fhasi nda amba navho nda vha ṱalutshedza uri arali vha sa khou kona u ḓa vha nthusa u bika vha ḓo lenga u ḽa kana vha fhedza na u ḽa vha songo ḽa so zwi ngavha khwine arali vha ḓa vha nthusa uri ri kone u bika nga u ṱavhanya.

Ndi mitshino i nonga tshigombela, tshifase, tshikona na malende.

Ee ndi nga kona u vhagudisa ngauri tshidzimba ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine nda zwi funesa nda dovha hafhu nda takalela u zwi bika.

Ee ndi vhona vhu vhurangaphanḓa vhune ha vhuedza kha tshitshavha ngauri vhuya a kona u ḓisa tshumelo tshitshavhani ha dovha hafhu ha kona u sika mishumo ndi vhona vhu tshi kona u shela mulenzhe zwihulu kha nyaluwo ya ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Masiandoitwa a si a vhuḓi ndi uri ngauri oyo muthu ha ngo pfumbedziwa u fhedza sa kho kona u vha ṱhogomela vhaṅwe vha vhaṱhannga vha thoma u lwala, vhaṅwe vha fhedza vha tshi kho ri sia.

Ee ndi vhona a na ngudo kha vhathu ngauri ana zwine a amba zwone.

Ndi luṅwe lwa luimbo lune lwavha lu kho imbiwa nga vhakegulu lune lwavha lu khou amba uri o ḓo u dzhiiwa u kho ya hayani hawe ha munna wawe.

Ndi tshi imiswa tsha vhuhosini vho thovhele ngauri ndi vhone vhane vha vha vha tshi ḓivhesa uri muvhundu u kho itelwa gai vha dovha hafhu vha tsireledza vhadzulapo vha muvhunduni wavho.

Ndi luimbo lu ngaho, tshilangano jojo tshilangan, olu luimbo lu imbiwa nga vhathannga na vhasidzana musi vha tshi khou tamba.

Ndi maitele a u phaselela vhafhasi na u ṱhavha mbudzi ha ḽiwa ha takaliwa.

Hai ndi vhona vhana vha tshi ḽa lu songo linganaho ngauri vha vha vha vhanzhi vhukuma.

Ndi nga si ḽe zwiḽiwa zwo bikiwaho fhethu hu re na tshika ngauri zwi a lwadza, zwivha zwi kho lwa na zwa mutakalo.

Musi hu tshi khou pembeliwa minyanya kana dzi phathi kana u bebiwa ha ṅwana.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri ndi sialala ndi zwithu zwine ro fanela u zwi tevhedzela na u zwi takalela.

Ndi ya miṅwenda miṅwenda ya ano maḓuvha yo no vha na mivhala minzhi ya ho nga u fhambanana nahone u to ḓi ṋangela une wa u funesa.

Ee, zwono thoma uvha function ngauri vhathu vha vhona tshitaela tsha kale tshi tshone tsho nakaho vhukuma.

Ndi munyanya kana u bvisiwa ha ṅwana.

Zwiḽiwa zwinzhi zwa sialala zwi ṱoḓa uri zwipikwa iwe zwifhinga zwilapfhu ngeno zwa musalauno zwi sa lengi u vhibva.

Ho ḓalesa fesheni ya musalauno zwiambaro zwa mvelele a zwo ngo ḓala ngauri zwi a ḓura vhukuma na uri a ri dzulele u zwiambara misi yoṱhe.

Ndi u bika tshiḓammba na magulu a kholomo na thophi.

Ee, ndo no vhuya nda thusa kha u lugisela zwiḽiwa tshitshavhani musi hu na muṱa welwaho nga lufu, muṱani wa hayani ndi musi hu na munyanya.

Ndi nga thoma nga u ḽi ṱanzwa nda funga tshiṱoko nda vhea pani yanga nda shela maḓi o linganelaho nda lindela a tshi vhila hezwi o no vhila nda shela mukango nda shela delele langa nda tshetshelesa maṱamaṱisi nda a shela nda shela na muṋo wo linganelaho nda fhedza nda tiba nda thoma nda lindela tshifhinga nyana nda tibula nda ri thevhela u swikela ḽi tshi vhibva nda kona u fula.

Ndi uri vhaeni vhoṱhe vha wane zwiḽiwa zwo fanelaho nahone zwiḽiwa zwine vha ḓo ḽa vha pfha vho fura vhukuma.

Ndi mueni o ḓaho o fara tshithu anga da o fara mpho iṅwe na iṅwe zwi sa ambi uri ndi mpho ya mutengo umu ngafhani.

Ndi musi hu na dzi phathini hu khou pembeliwa mabebo a muthu kana hu na minyanya.

Hai, ndi vhona ḽi songo fanela u vha hone.

Zwi to bva kha uri ndi vhurangaphanḓa ha hani hu na vhurangaphanḓa hu no khethiwa nga lushaka kana ha to khethiwa kana ha to vhewa u fana na vhurangaphanḓa ha khosi vhu to vheiwa.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza nga uri hu ḓo vha na nyendo dzine dza ḓo fariwa musi vhathu vha tshi yo tatisana nga u imba na uri u imba ndi zwavhuḓi zwi a ḓisa mutakalo.

Ee, i hone mikhuvha ine yavha hone malugana u nekedza kana u ḽa zwiḽiwa na vhaeni.

Ndi funesa tshiḓammba topfi bola na maga holu bola ndi ḽi funela uri vhathu vhanzhi a vha ḽi ḓivhi nahone avha koni u ḽi bika.

Ndi ḓi pfha ndo takala vhukuma musi ndo ambara sialala zwiambaro zwa hashu ngauri ndi ḓi hudza ngazwo.

Ndi nga thola vhashumi vhona kona u bika huvhalaho uri tshifhinga tshoṱhe ndi tshi bika vhuṱamboni huvhe vhone vhaṋe vha nthusa.

Ndi ya u ambara dzi rogo ndapfu dzo no swika milenzheni dza vhofhela nṱha dza sia mutukana nnḓa.

Ndi tsha uri zwifhinga zwinzhi uvha u kho ṱo ḓi ṋangela zwine wa toda u ḽa nahone hu vha hu na zwiḽiwa zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana.

Vhaswa vha vha ṱhannga ndi vhone vhane vha vha vha tshi kho rema ngeno vhaṅwe vha vhaswa vha vhasidzana vha tshi kho tshetshelelwaho maṱamaṱisi dzi khavhishi na dzi nyala, vhafumakadzi hu vhone vhane vha khou ṱanganya vha khou ri thela vha tshi kho thusana na vhaṅwe vha vhaswa vha vhasidzana.

Murambo na ta ndi zwone zwine zwa nekedzwa u ṱanganedza vhaeni zwa tevhelela nga thophi.

Ee, zwo ḓowelea ngauri vhathu vha tshi ya magudedzini a nṱha vha swika vha ita dzi khonani dzi bvaho kha dzi tshaka dzo ya ho nga u fhambanana ṋamusi vha tshi ya ngei mishumoni.

Ndi tsha uri ndo khethea nahone a thi fani na vhaṅwe.

Musi vhathu vha tshi khou bika nga nḓila dzo fhambananaho vhaṅwe vha tshi khou guda vhaṅwe vha gudisa.

Ndi dzulela u ṋea vhaeni vhanga tshiḓammba thophi na magulu ngauri ndi ya zwiḓivha uri zwia ḓifha vhukuma.

Kha vhupo ha hashu ano maḓuvha vhathu vha khou ambaresa miṅwenda musi vha tshi ya minyanyani ngeno vha vhanna vha tshi ambara dzi hemmbe edzi dzine dzavha dzi na ṅwenda nga matungo kana nṱha nṱha.

Hai vhaswa vhanzhi vha musalauno a vha ambari zwiambaro zwo fanelaho kana zwino ṱhonifhea zwiambaro zwine vha ḓo ri vha tshi tshimbila nḓilani vhathu vha vha sa khou rembuluwa vha tshi sedza ngauri khamusi ndi zwiṱukusa.

Musi vhanna vho ambara dzi suthu dzavho na dzi badzhi vha dovha hafhu vha ambara na dzi hemmbe na dzi thai ndi vhona vha tshi ṱhonifhea nahone vha na tshirunzi.

Vhunzhi ha vhafumakadzi vha gidimedzana na fesheni ngeno vhaṅwe vha tshi ambara zwiambaro zwine zwa kho ambariwa nga vhathu vha vhaḓivhalea kana zwine zwa kho ambarisa nga vho. Tshitaela tsho shanduka vhukuma naho vhaṅwe vha tshi ṱanganyisa tshitaela tsha ano maḓuvha na tsha kale.

Vhana avho vha tea u dzhiiwa nga muṅwe wa vha muṱa we a vha a tsinisa na vhabebi vhavho kana ane a vha tsinisa navho a no tonga makhulu wavho, malume, makhadzi kana mmane kana mme muhulu muthu uyo u tea uvha a kho funa u vha dzhia u itela uri a sa vha tambudze vha vhe vho takala.

Ndi a uri hu na tshifhinga tshine a vhetshelwa nga vha muṱa uri a lilele muthu wawe zwavhuḓi a dovhe hafhu a ambare zwiambaro zwitswu.

Ndi uri a dzule a tsinisa na muṱa wa hawe vhathu vhane a vha funesa na uri a ambe na vhaṅwe vha vhafumakadzi vho lovheliwaho zwi a thusa nga maanḓa.

Ndi zwa uri musi hu sathu fhela na tshifhinga tshingafhani munna wawe a kho to bva u lovha avhe a khou ḓidzhenisa kha vhuṅwe vhushaka na muṅwe munna ndi vhona zwi zwone zwi songo fanelaho ngauri u tea u ḓifha tshifhinga tsha uri a lilele munna wawe.

Ee tshi hone tshifhinga tshikene tshine mufumakadzi o lovhelwaho nga munna a tea u tshi dzula a sathu thoma u funana na muṅwe ngauri u ḓo kona u lilela munna wawe a kona u fhola zwavhuḓi a sathu ḓi dzhenisa kha vhuṅwe vhushaka.

Nga sialala ya mvelele ya hashu u tea u ambara zwiambaro zwitswu zwine zwavha zwi kho sumbedza u ṱhonifha munna wawe o ri siaho a dovha hafhu a sumbedza u lilela munna wawe.

Ndi vhurereli ha tshikriste a vhuna zwithu zwinzhi zwo ḓalaho zwine zwa ṱoḓa muṅwe muthu uri a u itele iwe muṋe u to ḓi itela u to rabela mudzimu arali u tshi ṱoḓa vhafunzi uri vha u rabelela uya ya vha u rabelela arali vha sa ṱoḓi u a ḓi rabelela iwe muṋe.

Ndi uri vha yo kela vhathu vhahulwane maḓi musi vha na ḓora kana u dzhia thundu dze vhathu vha ḽela vha isa khishini kana hune ha khou ṱanzwiwa hone.

Ndi vhona muṱani hu sina mushumo wo fanelwa u itiwa nga mufumakadzi fhedzi mishumo yoṱhe i ya itiwa nga muṅwe na muṅwe nga munna kana nga mufumakadzi ngauri na vhafumakadzi vha vho neta tshiṅwe tshifhinga vha ṱoḓa thuso kha vhanna vhavho.

Mushumo wa khotsi ndi u tsireledza muṱa wawe woṱhe na u thusa mufumakadzi wawe nga mishumo miṅwe ya nḓuni na u mu ṋea tshelede.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela u livhisa na u tikedza muṱa wawe nga u ṋea lufuno, ṱhogomelo, zwilinganyo na u dzika ngeno a tshi kho langa ṱhoḓea dza ḓuvha na ḓuvha na u ṱuṱuwedza nyaluwo.

Ndi zwa uri arali mufumakadzi a tou vha na vhana kana a maliwa o fanelwa nga u dzula hayani a ṱhogomela vhana vhawe zwine ano maḓuvha a thi tsha tenda khazwo uri mufumakadzi u tea u dzula ṱhogomela vhana a sa i mushumoni.